Kuyasiza kakhulu ukuthi abantu bekhone ukuxhumana namaZulu futhi begcine amasiko, ngoba kuwusizo elikhulu emphakathini nasemndenini. Kuwusiza kakhulu umndeni ukuthi ukhone ukuxhumana namadlozi awo futhi uncede, ungisizo esuke benalo ngaleso sikhathi namaculo futhi emphakathini bayancedakala kakhulu abantu.

Kubalulekile ukuthi sidle ukudla kwesintu futhi sigcine namasiko ethu, ngoba lokho uma senza imicimbi kubalulekile ukuthi abantu bedle ukudla kwesintu. Njengenhloko, abantu bekhone ukudla inhloko, bedle futhi imbhaqanga, bedle futhi ujeqe, bedle futhi isijingi. Kubaluleke kakhulu, futhi lokho kudla lokho akunako asinazo izithako eziningi njengalokhu ukudla kwesimanje manje. Lokho kudla kuyamenza umuntu ukuthi aqine. So, kubalulekile ukuthi ukudla, sidle ukudla kwesintu, futhi sisigcine isintu sethu ngaso sonke isikhathi.

Ukuthi bewenzele umemulo amantombazane, esekhulile. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba ayazigcina eyizintombi futhi aziphathe kahle ngaso sonke isikhathi.

Kubaluleke kakhulu ukuthi umntwana ethiwe igama, ngoba lokho kusuke kusho okuthile ngomntwana noma ngekusasa lakhe. Umntwana wethiwa ngokuhle, igama lakhe mele libe lihle naye. Naye ezoba isibonelo salelo gama futhi ajabule ukuthi babemethelani abazali bakhe lelo gama. Kubaluleke kakhulu ukuthi umntwana ethiwe igama elizohambiselana nekusasa lakhe futhi igama elihle uma ezalwa.

Ngingamcebisa ngokuthi kumele adlalele kude nabafana, uma esezofika emcimbini wokuthi athombe, futhi ngingamucebisa ngokuthi kubaluleke kanjani ukuthi azithande futhi kubaluleke kanjani ukuthi enze umcimbi wokuthomba. Lokho kungaba usizo olukhulu empilweni yakhe lokuthi athole umuntu azomgana. Kube lula futhi nokuthi avikeleke ezifeni ezikhona la ey'tholakala ngocansi. Lokho kungamsiza kakhulu.

Ukwazisa amasiko yilapho abantu khona begcina usiko lwabo, futhi ukwabiwa kwamasiko ilapho abantu bezama ngey'ndlela ezahlukene ukuthi amasiko avumelane ezikhathini zamanje, ngoba isikhathi samanje asisafani nesakudala. Abantu abazisa amasiko basagcina ukwenza ngendlela yakudala kodwa ngoba kungeke akusafani nangesikhathini samanje. Angeke kufane nesikhathi samanje lokho, kodwa kubalulekile abantu ukuthi bawagcine amasiko ngaso sonke isikhathi noma kungeke kusafana nasesikhathini zakudala.

Kubaluleke kakhulu ukudansa, nokuthi abantu becule ngoba lokho kuyayithokozisa inhliziyo ukubona abantu becula, futhi uma bedansa ababi nosizi oluningi. Abafokhasi ekuthi kuthini, ukuthi kumele bajule ngosizo olusuke lukhona lapho, koda bayazama ukuzibeka ngokuthi bacule noma bedanse.

Kunomthelela omkhulu, ngoba kukhombisa ukuthi abantu babumbene futhi bayakhona ukubambisana futhi awuluningi usizo oluningi ngoba abantu bakhona basuke bekusekela ngaso leso sikhathi sobunzima. Lokho kuwusiza kakhulu umphakathi ukuthi nangesinye isikhathi uma kwehlele omunye lokho, futhi besizane bebambisane, futhi ngaleso sikhathi sosizi. Kusiza kakhulu emndenini kanye nasemphakathini.

Indlamu kubaluleke kakhulu, ngoba ungamufundisa umuntu ukuthi aphakamise inyawo, ashaye phansi, ngiliphakamise ashaye phansi. Lokho kubaluleke kakhulu futhi lokho kuyakukhombisa ukuthi thina bantu bakaZulu siyaligcina isiko lethu, ngoba sishaya indlamu siphinde siyilekelele ngengoma. Sishaye nezandla. Lokho kuba lula-ke kithina, ngoba sisuke siqhuba ingoma lapho nendlamu futhi nayo siyicinge, sigide. Iy'nsizwa y'gide kanye namantokazi gide nazo.

Abantu besifazane noma amantombazane ayafundiswa ukuthi kumele aziphathe kanjani noma eye emzini ayafundiswa ukuthi kumele aziphathe kanjani. Uma umuntu eyintombazane esezoba, esezoba umuntu oganayo noma umuntu othombayo, uyafundiswa ukuthi uziphatha kanjani ngendlela ezahlukene ukuthi kumele ay'phathe athobele umthetho. Uma eye ekhweni futhi kwenzeka eshada kumele aziphathe kanjani, ahloniphe nabantu bakubo, naye azihloniphe ngaso sonke isikhathi. Lokho komsiza kakhulu kusize nomndeni.